Imikhiqizo, imikhiqizo yokulahlekelwa isisindo engahloliwe ingakudalela izinkinga eziningi emzimbeni wakho ngaphakathi. Ungazithola usunezifo ezintsha ongazazi ukuthi ungazilapha kanjani ngenxa yemikhiqizo engahloliwe. Ngakho abantu abaqaphele futhi ababhekisise imikhiqizo abayidingayo ukuthi ngabe ivumelekile na ezwini esikulona noma ngabe i-registered yini.

Umnyango wezomlilo kungakuhle ukuba usebenze usebenzise chwepheshe, ithekhnoloji. Kungakuhle ukuba isebenzise ama-drone angakwazi ukuthi ekwazi ukucisha imililo ngoba wona azokwazi ukungena la abantu abangakwazi ukungena khona.

Abasebenzi bezempilo badlala enkulu indima ekutheni basisiza kakhulu ekutheni sikwazi ukuqhubeka siphile ngokusebenzisa imigomo yabo ezimpilweni zethu. Sifika siphethwe umkhuhlane kube yibona abasigomayo besinikeze imishanguzo ekwazi ukuthi isisize ukuba sikwazi ukuqhubeka siphile. Njalo basiphilisela nemindeni yethu sigcina njalo siphephile.

Ukuze inkulumo ihambe kahle, kungakuhle ukuba iqalwe ngumuntu omdala ekhaya noma umuntu osekhulile, ukuze iyokwazi ukuzwakala kahle ezinganeni noma kwabancane, ngoba uma iqalwa umuntu omncane ayikuthatheka kahle, uyobukela njengomuntu ongahloniphi. Ngicabanga ukuthi icebo elihle lokuba ikwazi ukuhamba ngenhlonipho leyo nkulumo ukuba iqalwe ngumuntu omdala.

Hhayi phela osaziwayo badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni nasekuthengisweni kwe-detox. Benza kube lula ukuba i-detox ifinyelele ezindaweni ezehlukahlukene zezwe, futhi lokho kwenza ukuthi kusheshe kudayiswe futhi kuthengwe kalula noma i-detox ihambe kalula ifinyelele ezindaweni ezahlukahlukene. Kungenisa kakhulu imali kwezomnotho.

Okokuqala nje kumele alungise indlela akasebenza ngayo. Ephinde ezame ukudla ukudla okunomsoco, bese ezama nokuvivinya umzimba wakhe ethi ukwandisa isikhathi sokuba ewuvivinye. Bese ethatha nemishanguzo ethi uya nangase emtholampilo ukuze ezokwazi ukusizakala.

Kujwayelekile ukuthi imiphumela emimbi ibe khona kakhulu ekusebenziseni izidakamizwa ngokuzama ukuthiba i-TB. Isikhathi esiningi kujwayele ukuthi umuntu uthole ukuthi usehlala hlala ngokugula, ubuhlungu akabuzwayo emzimbeni wakhe okungalapheki noma usezithola esekhwehlela njalo, uma ekhwehlela ezwe engathi uyashiseka esifubeni.

Kukancane ubone kunomehluko. Isikhathi esiningi umuntu ohamba izinyanga uyashesha ukuthi impilo yakhe ithatheke ngoba ezinye zazo azihloliwe imisebenzi yabo, futhi abanye bakunikeza imithi okungeyona. Ngakho kubalulekile ukuthi abantu beye emtholampilo. Ukuya emtholampilo kwenza ukuba odokotela bekwazi ukukuxilonga kahle kusenesikhathi futhi bekwazi ukusindisa impilo yakho. Uma uya enyangeni ubeka impilo yakho kwingcindezi futhi uyibeka kobukhulu ubungozi lobu.

Ukudla okungaba kuhle ezinganeni futhi okungasiza izingane kungaba ukudla okunama-carbohydrates, ukudla okunama-protein, ukuze zikwazi ukuthi zisheshe zikhule. Ukudla okutshaliwe okuvuniwe okuyizitshalo, ukuze zikwazi ukuba zibe nempilo ende.

Ubuchwepheshe bezokuxhumana ngezingcingo bungasiza, busiza kakhulu ekutheni umuntu ehlala hlale ebonane nomndeni wakhe noma bengekho eduze, ngoba siyazi esikhathini samanje kusetshenzwa ezindaweni ezahlukahlukene. Lokho kusinikeza igunya nabazali ukusinika nesikhathi ukuba sikwazi ukukhuluma sibabona, kodwa sisebenzisa izingcingo zobuchwepheshe noma zevidiyo.

Ngicabanga ukuthi abezemfundo kungamele beqinisekise ukuba izifundo zosizo lokuqala ezikoleni ziyatholakala. Kube yizifundo ezenziwa emabangeni aphansi. Ngenxa yokungabi nalo usizo noma imali eyanele ezweni lakithi, kugcina sebengalutholi kugcina sebengayitholi izinsiza ezifanele.

Kungakuhle ukuba ngimlethele noma ngikhumbuze izingane zakhe njalo, noma ngitshele izingane zakhe ngesifo nangesikhathi okungamele uphuze ngaso amapilisi, kodwa uma engenazo izingane ngingasiza ngokuthi efonini yakhe noma ocingweni lakhe ngingacupha i-alamu lansuku zonke elizingenela zona automatically. Ngizobe sengimchazela ukuthi njalo uma kuke kwakhala leli alamu ethathe amaphilisi akhe ewaphuze noma eqale ngokudla, bese ethatha amaphilisi akhe ewaphuze.

Ukuze ukuze ngiqinisekise noma ngenze isiqiniseko sokuba ngihlanganile nelungu leqembu, ngingathatha izithombe. Ilokho okungasiza kakhulu, ngingathatha izithombe ngizigcine efonini yami noma ngithumele labo engisebenza nabo njengobufakazi bokuba ngihlanganile nalowo weqembu.

Kuhle ukuba umuntu kuqondwe isimo sakhe noma kuqondakale ukuba yena unasifo sini. Ngakho-ke abantu zihlukene izimo zabo, kodwa ngingagqugquzela abaseduze kwakhe ukuthi behlale hlale ngokumkhumbuza ngokuba kumele ehlale esendaweni ehlanzekile.

Ngingaxwayisa umphakathi wonke ngendawo abahlala kuyona ukuba baqikelele ukuba ihlale ihlanzekile. Amanzi ahambayo achithwa noma ikanjani ngingabatshela ukuthi kungamele beqinisekise ukuba achithwa endaweni efanele. Ngingaphinde ngibachazele ukuba abahlale hlale beye emtholampilo ukuyobhekelela impilo yabo ukuthi iziphi izifo abanazo.

Umehluko phakathi kwesangoma nenyanga. Isangoma umuntu owahamba wayothwasa okukufundiswa ngemithi kanye nokwelapha. Inyanga ngumuntu oboniswa ngabadala indlela yokwenza ngamaphupho bese eyavuka ekuseni eyokha umuthi, kodwa yena usuke engayanga ukuyothwasa, koda nawe usengomunye wabelaphi.

Ngokwami ngingenza kangcono ukuba ngingagqugquzela ukuba benze kangcono ekumbhekeni lowo muntu njalo nokuthi ekwazi ukuya njalo emtholampilo ngesikhathi. Ngingagqugquzela ukuba bameseke futhi bekwazi futhi bebe nesineke ekubhekaneni nezimo ababhekene nazo. Bemuthathe njengelunga lomndeni futhi bemthande.